Ke akanya morogo wa lephutsi e ba e le ona morogo o o nang le dikotla di le dintsi.

Maungo a a jaaka diapole kgotsa dipanana, o tseya thoro ya tsone ebe o e ala mo mmung, o a khupetsa, o tshela metsi mme setlhare sa gola.

Merogo e e jaaka ditamati le yone e tshelwa mo mmung, o a e tshela, o a khupetsa, o tshela metsi, e a gola mme e gola jaaka dinamune ebe o kgetlha matlhare a tsona.

Rooibos e jwadiwa jaaka o jwala mmidi mme morago ga matlakala a yona fa a le tshetlha e raya gore ke nako ya gore e kgiwe mme e kgiwe e anegiwe gore e ome, fa e oma e a šeliwa e tsenngwa ka mo gare ga dipakete.

Rooibos-o e na le sukiri e ko tlase, rooibos-o e thusa ka go robala, rooibos-o e thusa ka tlhaloganyo le gore tlhaloganyo e kgone go bereka sebaka, rooibos-o e thusa ka go fa le maatla.

Go jala rooibos-o le gore e fitlhe ko batho ba ba siameng gore ba e nwe e dirisa metšhini ya tlhwatlhwa ya kwa godimo mme ka foo e dira gore batho ba tshwanetseng go e reka, ba e reke ka tlhwatlhwa e ko godimo. O kare go ka ba le masepala a tsenelela and then-e dijo tsa fokotsega tlhwatlhwa.

E nngwe ya dikgwetlho tsa balemi ba maungo ba lebaganeng le tsone ke gore go se ne ga pula go dira gore maungo a se ka a gola pila.

Maungo a a omisitsweng ke one a leng tlhwatlhwa ya kwa godimo gonne a tsaya mmereko o montšhi gore a omisiwe.

Leungo thata le le dirisiwang go feta maungo a mantši ke perekise gonne e kgona go dira jam-e, mme e kgone go dira juice-e, e boe gape e kgone go jewa e omisitswe.

Mabele a thusa thata ka dikotla tsa mmele, a boe a thuse le diphologolo tsa mo lefatsheng, le tsone di a ja.

Ke farm-o eo e jwalang maungo ao a dirisiwang gore go tle go be le waene.

Gore motho a tle a kgone go ba le teine ya gagwe, o tlhoka , o tlhoka nnete, o tlhoka phaephe ya metsi, o tlhoka haraka, o tlhoka sekupu sa o nosetsa.

Go lemiwa ga rooibos-o go thusa gore botlhe re le batho re kgone go nwa tee mme ga se tee fela e e dirisiwang for rooibos, le dilo tsa go tlhapa re a tlhapa. Rooibos e thusa gape fa o na le bothata ba diso mo sefatlhegong le ka gareng ga mpa.

Dithoro tsa grapes di botlhokwa gonne di dira grape e dira wine. Dithoro tsa phopho di botlhokwa because gatwe di fodisa ulcer.

O tshwanetse o itse gore o tlo bona jang gore rooiboso-o e ready gore e ka giwa, o tshwanetse o itse gore rooibos-o e nosetsiwa leng, o tshwanetse o itse gore rooibos-o ga e giwe leng, o tshwanetse o itse gore rooibos-o e gola thata ka setlha sefe.

Rooibos-o e thusa ka diso ka mo mpeng, e thusa ka diso mo sefatlhegong, rooibos-o e thusa fa o na le bothata ba go se kgone go robala, rooibos-o e thusa fa o nagana thata.

Rooibos-o e tsheliwa ka mo gare ga disepa tseo re tlhapang ka tsona gore re kgone go tlhatswa letlalo mme re nkge monate, e tsheliwa gape ka mo e diretswe le mefuta e mentjhi ya di-flavour.

Merogo e a kgiwa, e a apeiwa, e a mme e rekisiwa e le jalo.

Ntse ke tlo reka ma-pampoen-e gonne go na le di-nutrients, ka reka cabbage because of di-nutrients, ntse ke tlo reka rice because of starch, ka reka nama because of protein.

Kgolo ya thekenoloji e a re berekela mme ya boa ya se re berekele gape gonne malatsi ana re ja dijo tse di leng gore di tsentshitswe di-chemical-e thata mme dijalo tsa rona ga di sa di kgolela ka botsona.

Di amega e le ruri tota gonne go na le dijalo tse dingwe ka nako ya mariga ga e kgone go gola mme ka nako ya mariga e tlhokega thata mejalo eo.

Maungo a dira gore batho ba itekanele sentle mme motho o tla tshwanela ke go ja dijo tse di nang le maungo 'tsatsi le letsatsi gore mmele wa gagwe o kgone go tshela sentle.

Go na le mafatshe a mangwe mmu wa ona ga o na manyora wa go godisa maungo mme go le go le jalo, Aforika Borwa e tla tshwanela ke go rwala maungo a ya a isa ko mafatsheng a mangwe go rekisa mme ikonomi ya gola.

Motho mongwe le mongwe o tlhoka merogo gore a kgone go tshela, ke ka moo go tshwanetseng gore motho fa a ja dijo tsa gagwe di be le merogo mme di boe di be le maungo.

Morogo ke sejo seo se golang mo mmung mme ga se na di-chemical-e di le dintsi mme go jeweng ga sona, molemo wa sona ke gore mebele ya rona e itekanele.

Rooibos-o e thusa thata ka mo dimpeng ge motho a na le diso rooibos-o ke molemo mme ebile ke tee.

Rooibos-o ke molemo o e leng gore ge re o o nwa re a fola, and-e e bowa gape e tshediwa le ka mo gare ga ditlolo tsa rena le disepa tsa rona tseo re di sebedisang gore re tle re kgone go tlhapa.

Ke ithutile gore rooibos-o ga e ntshiwe ka nako e nngwe le e nngwe e wena o ratang, o tshwanetse o emele e be e tshetlha mme ga o e cut-e fela mo 'dimo, o e thoma ko modung.

Ke ratile leungo la spinach, lone le na le dikotla.

Rooibos-o ke tee e leng gore e na le tlhwatlhwa ya kwa godimo mme ebile ga e kry-agale ka bontsi and ga e fela e na le metepe. E farologana thata le ditee tse dingwe gonne ke yone e e nang le eng, go thusa ga mmele go feta ditee tse dintsi.

Mafatshe a mantsi ga a na mmu o nonneng o kgonang go godisa dilo tse di tshwanang ka diterebe, di-rooibos-o, ditee le diapole mme seo se tlo godisa economy thata gonne diterebe di tlo di direla di-wine and-e wine le diterebe di tlo tsamaya di a rekisiwa ko mafatsheng a mangwe mme di a re tšhelete. Rooibos-o le yone e tlo re godisetsa tšhelete gonne mafatsheng a mangwe e ratiwa ka bontsi mare ga ba na yona mme go bonolo gore re ka e rekisa ka tlhwatlhwa e e kwa godimo go tla go godisa ikonomi, le dilo tseo di tshediwang mo dilong tsa go tlhapa, rooibos-o go tlhapa sefatlhego e a gotlha, and-e it's an exfoliator.

Ke tla dira gore ke eme ke e jale ka setlha seo se se lebaneng gore rooibos-o e ka jwadiwa ya tshwara go yona mme ke tla tsena dikolo ka ithuta gore rooibos-o e jwadiwa jang mme e giwa leng, jang.